Ho na le batho ba sa kgoneng ho utlwisisa taba ena and taba ena e bohlokwa haholo hobane ke setso sa rona ke culture ya rona. Re tlameha hore re e latele ka tsela tse fapa fapaneng. Ho na le batho se ba phela ka tsela e leng horeng ha ba sa hao sa phelwa ka yona kgalekgale ha ba sa latela dintho tseo baholo ba rona ne ba di etsa. Ka hoo, ho na le batho ba sa utlwisising ho tlosa sefifi ka mora lefu. Ka hoo, tsela eo ke ka etsa dintho di se ka tsamaya hantle malapeng hobane taba ena e ka se be teng feela e le ntho e siko ke ntho ya nnete eo baholo bo nkgono le bontatemoholo ba rona ba hotseng ka yona. Ka hoo, re hloka hore re ne neng re etse rona upcoming generation e le hore rona batjha ba tlang re tlameha hore re etse re ithute yona hobane ke ntho e bohlokwa haholo.

Taba ena ya ho arolelwa lefatshe ke baholo ba heso e etsa dintwa mahareng a rona batho di-family hobane ho arolelwa lefatshe ke ntho e bohlokwa haholo ka ho o ka kgona ho etsa dintho tse ngata. Ha o aroletswe lefatshe o ka kgona ho aha tshimo, wa etsa ntho tse ngata, wa etsa wa ba rakgwebo bo mmakgwebo, empa ke ntho e leng horeng ha e bonolo hakaalo. Ka hoo, o tlameha hore ho dudisanwe fatshe ho bona le dipampiri tse bontshang hore o aroleletswe lefatshe. Hape ho bane le di-signature-a tse bontshang hore ke ya hao ke la hao lefatshe leo sebaka seo ke sa hao. Ka hoo, ke yona ntho e etsang hore batho ho lwana ho lwantshana dipakeng hobane hona le ba bang ba sa batleng hore o e thole ntho eo hona le ba bang ba batlang hore o se ka e thola.

Boreneng ho na le dintho tse ngata ngata haholo. Ka hoo, borena ke batho ba hlomphiwang haholo ka hoo ho tlo bona le dintho tse ngata ho bona ho feta ba bang. Ka hoo, dintho tse leng horeng di boreneng ha di no tshwana le dintho tse leng horeng di teng bathong ba bang. Ka hoo, boreneng ke bona batho ba rulang ke bona batho ba fanang ka di-instructions kapa tsona dikeletso. Hore o tlameha ho etsuwa eng le tjhelete e ngata e fella ho bona hobane ba na le diphoofolo. Ba na le naha e kgolo ba na le tsohle tse leng hore ba di hloka ho feta batho ba bang.

Letsopa ke ntho e bobebe haholo ke ntho e etsang ho bontsha hore o kgona ho sebedisa kelello ya hao ho fihlella kae ke ntho e re hotseng ka yona ke ntho eo le kajeno e ntse e le teng. Ke ntho eo le kasheko ntse le teng ebile ho se ho etswa le ntho tsa ka tlung tse kgabisang ka lona letsopa leo. Ka hoo, le bohlokwa letsopa haholo ka tsela ya hore o ka kgona le ho ruta bana ba hao hore ba ka etsa eng ka letsopa rona dikolong ne rutwa ho etsa letsopa ka tsela tsa hore letsopa o ka kgona ho etsa ntho tse ngata ka ona re fuwe le mesebetsi kapa homework ya hore re le ho aha re etse ntlo ka letsopa kapa re etse batho ka letsopa. Ka hoo, ha o so tseba ho etsa ntlo ka letsopa e tshwana le skill o tlo kgona ho hola ka yona ntho eo ha o ntso hola ka yona o so na le tsebo ya hore ntlo o tlameha o e qale kae ha o aha o e aha.